Dumela hle mothusi wa bareki. Ke nna hee, ke nna Mpho. Ke ne ke tlile ho lona hoseng kajeno ke tlo kopa sekoloto sanene, karete yanene ya sekoloto bankeng. Mme hee bothata ba ka bo bong feela, ke taba ya hore moedi wa yona o batla o le tlase. Ha o fihlelle ditlhoko tsa ka ebile ha ke kgone ho kwala mabaka a mang ka yona. Ke ne ke kopa thuso ka hore na ke ka bua le mang? hore moedi wa yona o phahame, ka ha ke ne ke le moreki wa lona ya tshepahalang.

Dumela hle. Lebitso la ka ke Mpho. Ke ne ke qeta ho reka makgolo airtime ya makgolo a mabedi. Jwale ke bona e ekeditse tjhelete bona le tjhelete e hutsweng ka hodimo. Ke ne ke kopa thuso ka hore na tjhelete eo ke ya eng? Kapa na le ka ho nna jwang? hobane ne ke sa batle airtime ya bokalo.

Dumela hle mothusi wa bareki ba bankeng. Ke ne ke entse account-o e se kgale mme ka kgona ho atleha. Nna mokgwaka ke motho itshebetsang. Ke rekisa di-perfume empa hee hona le tjhelete e ke e fumanang ya di-perfume tseo kgwedi le kgwedi, ka ha ke le karolo ya projeke ya di-cosmetics kapa dintho tse hlapang ho kgwebo e nngwe e haufinyana le nna. Tjhelete eo ka ha ke fumana kgwedi le kgwedi, account-o ya ka ya bankeng e tlo dula e ntse e le maemong a matle.

Eya, ke tla kgona hore ke nke tjhelete ena kapa ke tla e amohela hobane ka tsela ena ke tlo kgona ho patala dikoloto tsa ka tse ngata. Mme le tswala ya yona ha ke se ke kgutlisa tjhelete ena bankeng, e tlabe e lekane maemo a ka a tsa ditjhelete.

Dumela hle Thandi. Ne ke lebetse hore o fumana tjhelete ka mokgwa wa cell phone. Ke tla hlalosetsa batho ba social grant hore tjhelete o no e fumana, a se tjhelete e tswang khampaning kapa e tswang mosebetsing. E ne mpa e le nna ko romelletseng tjhelete. Re ka ya bankeng ra lo batla bopaki ba sena mme re ye social grant re lo bo bontsha. Ke kopa o ntshwarele haholo.

Dumelang, dumelang. Ke ne ke entse kopo ya UIF yaba ke fumana mosebetsi. Jwale ha ke re ke tlo e kopa nou tjenana, hona jwale, ke utlwa hothwe ke tlameile ke eme dilemo tse nne. Ke ema dilemo tse nne jwang? Hobane kontraka ya ka e fedile, mosebetsi wa ka wa kgwedi tsena tse tsheletseng o fedile. Ke kopa thuso hantle, ke kopa o nke mabitso a ka le dinomoro tsa ka email-ing e ke e rometseng tsatsing lena hoseng.

Dumelang banka ya kgauta. Lebitso laka ke Tlhonolofatso Nkanyane. Ke ne ntse ke hula tjhelete hantle empa hona jwale ke bona tjhelete e hula mehlaena, e nna ke sa e huleng ho tswa account-ong ya ka ya banka ya lona. Ke kopa thuso ka hore na tjhelete eo ha e hula, e hula mabapi le eng? Kapa e hula ele hore e ya kae? Kopa o nhlalosetse hobane ne kena le mashome a tsheletseng a diranta account-ong ya ka empa ha ke sheba hona jwale hake sana tjhelete ekalo. Ke lekile ho e hula, ebe sa tswe.

Dumela hle Mosuwehlooho Mabaso. Ke mme wa Maletsatsi. Ke ne ke, Maletsatsi Modise. Ke ne ke re, ke romela tjhelete tsatsing lena jwale ke thibuwe ke taba ya moedi. Ke ne ke kopa ho e patala matsatsing a mararo hobane jwale moedi wa ka ha o ntumelle hore e ntshe kaofela ka letsatsi le le leng. Ke kopa tshwarelo ka taba ena hobane ne ke batla ehlile ke hle ke patale, ke qete.

Tjhe ntate, empa ha o re ke e romelle mohaleng wa hao wa bong, jwale e batla e ba ntho e ka ntle. Jwale hee, nka se tlo kgona hore ke e romelle monono. Ke kopa o nromelle account number ya sekolo. Ke kopa o nromelle moo nka e patalang teng, dinomorong tsa sekolo kapa office-eng moo ke tlameileng ke ise teng. Nka se tlo kgona hore ke e patale bankeng ya hao.